Nanjengoko kumnandi ukusebenzisa isithuthi sobuqu kodwa loo nto yenza ukhuphe imali eninzi kakhulu. Amaxesha amaninzi xa usebenzisa isithuthi sikawonkewonke kuba bhetele ngoba ukhupha imali eyonele isiqu sakho ikuthathe imoto, isithuthi sikubeke kule ndawo uya kuyo. Xa usebenzisa isithuthi sobuqu kufuneka njalo uhlale ugalela amafutha enqwelo, mafutha ango enqwelo ahlale enyuka njalo njalo. Loo nto ibangela ukuba ngaba ungasebenzisa imali engaphezulu kokuba ubuzoyisebenzisa xa ubusebenzisa isithuthi sikawonkewonke. Futhi isithuthi sobuqu siyakwazi umoshakala endleleni funeka yonke loo nto ijonge wena, ilungiswe nguwe ngemali yakho, ngemali yesiqu sakho.

Ukusebenzisa inqwelomoya kumnandi kakhulu futhi loo nto yenza izinto zikhawuleze. Usebenzisa inqwelomoya kuthatha nje imizuzwana okanye amahora ambalwa ufike apho uya khona. Yonke into enenqwelomoya iyakhawuleza futhi loo nto yenza ukuba masonge ixesha uba ngaba ungumntu onezinto ezingxamisekileyo okanye ekufuneka uzileqile okanye ezivele zavela ngesaquphe. Inqwelomoya yinto ekhawulezayo, yenza izinto zibe lula, ufika nje abantu bengekakulindeli apho bekumele uba ufika khona ngoba yonke into yayo iyakhawuleza, amaxesha wayo ambalwa, yonke into nje ilungile futhi iphephile.

Iindlela zasezilalini amaxesha amanintsi azi-gravel roads. Ufika izindlela ezinamatye, apho iimoto zifika zihambe khona kunamatye amancinci awekho makhulu kunamanye amancinci, kodwa kwiindlela zasedolophini kusebenziwa amatye ezendlela like i-concrete, kusetyenziswa zona. Futhi iindlela zasedolophini zibhaliwe ukubonakalisa imigca apho bekumele kuhamba iimoto zasekunene, kuhamba iimoto zasenxele xa imoto ifuna ugqitha ezinye. Futhi kunemibhalo elumkisayo, kunemibhalo ebonisayo ukuba imoto funeka ihambe ngezinga elingakanani. Loo nto leyo engekhoyo ezilalini, kuyahamba qha iimoto, iindlela zakhona azibhalwanga.

Into eye ithi qatha kum engqondweni xa kuthethwa ngoololiwe abathutha imithwalo enzima apha eMzantsi Afrika kuye kuthi qatha oololiwe abathutha amalahle. Oololiwe aba bakhulu ufika bethutha amalahle uye ufumaniseke uba ngoololiwe abade, abade ufike begcwelise amalahle okanye ufike begcwalise i-iron bethutha besisa, bethutha endaweni ethile besisa endaweni ethile beyokwenza iindlela zokwakha imibane okanye iindlela zokunyusa imibane ngeendlela zamalahle.

Ndibuyela endlini ngoba ukuhlala iiyure ezilishumi elinesixhenxe loo nto ithetha ukuba ngaba sendihleli imini yonke ndilinde inqwelomoya ezofika emva kwexesha. Loo nto ibonisa ukuba ngaba mandiphindele endlini ze ndithi xa ndibona ukuba ngaba ixesha lokufika kwenqwelomoya nam ndiqalise ukuphuma endlini. Andikwazi ukulinda inqwelomoya ixesha elide kangaka, loo nto ithetha ukuthi ndizolala khona ndivuke khona amayure amanintsi kangaka.

Izinto zokuqala ekuzomele ndiziphathe kukuphatha izihlangu ezintofontofo ukwenzela ukuba ngaba ndinganxibi isihlangu esivaliweyo iinyawo zizodumba. Ndiphathe ingubo endizokwazi ukuyombatha endleleni ukuze ndingagdokoli. Ndiphathe umqamelo, umqamelo loo wendlela owubekayo apha phezu kwamagxa ukuze umqala wakho okanye intamo yakho ibekeke kakuhle ize ingakruneki endleleni. Ndiphathe into eselwayo ukuze ze ndisele xa kufika ixesha lokuba ngaba ndinxaniwe.